Mngani wami, yazi ukubika mawugula kubalulekile, ngoba ukubika mhlampe i-COVID-19 ma isaqala. Kubaluleke kakhulu kunokuthi uyibike wena ngoba sekunes'khathi. Mase kunesikhathi isuke sekunzima ukuthi ilapheke, sekunzima ukuthi bakusize odokotela kanti umawibike eli noma uy'bike-ke kusanesikhathi isaqala lapho kuzoba lula kakhulu ukuthi ulapheke and izoshesha futhi nokululama.

Ngicabanga ukuthi uhulumeni ukuze asize, engasiza ngani na? Engasiza ngokuthi, abe maningi imitholampilo ibe maningi ey'ndaweni ezisemakhaya. Zibe nje agcwale, aphinde ukuze vele kuzovuleleka namathuba omsebenzi, aphinde abheke athumele o-inspector nge-English. Athumele u-inspector ukuthi babheke ilona babheke bahlezi bebheka hlampe njalo after three months, babheke ukuthi kuhamba kanjani. Zonke lezo zinto ukuthi basasebenza ngokuy'khandlani nangendlela loko kungasiza ukuthi , ya koda ey'ndaweni zasemakhaya zibe nosizo olufanelekile.

Amakhambi esintu angaba mahle ngoba sathatha awokhokho bethu and amanye ayasebenza impela. Koda kuke kungabi into e-right ukusebenzisa amakhambi ngoba usuke ungazi ukuthi wena ubudinga into ekanjani ukuze ulapheke. So, k'shuthi wena awuyazi kahle kahle inkinga yakho obhekene nayo, le nto efakwe la kulamagxolo noma yini yesintu awuyazi ukuthi ifakwe yalinganiswa kangakanani. Mhlampe ifakwe kakhulu, mhlampe ifakwe kancane wena uzoy'tshela ukuthi uyalapheka kanti usuyazibulala wena.

Ngicabanga ukuthi emhlabeni wonke umuntu kumele azikhethele iy'nqumo zakhe, ukuthi uhlala emakhaya noma awuhlali emakhaya. Akumele kodwa uvumele ukuthi ukhethelwe abantu hlampe ukuthi wenzeni. Umndeni wakho wonke umuntu akaphili impilo yakho, uphila impilo yakho, kumele uyiphile ngama-rules akho. So, yena ukuthi ufuna ukwenzani kumele azikhethele yena impilo yakhe . Ngicabanga ukuthi umuntu mayephila emhlabeni kumele aphile ngendlela ayithandayo, mayenze amaphutha uzowabeka kuyena lawo maphutha, azobe ekuyena egameni lakhe. So, ukuthi ukuthi abanye abantu bathini kumele nje ungak'bheki uziphelele wena impilo yakho uzenzele amaphutha akho. Uphinde uwalungise, ufunde kuwona.

Wonke umuntu mayegula usuke egula, ukuthi ugula kancane noma ugula kakhulu, kodwa nawe usuke ugula. Ng'cabanga ukuthi umuntu uma egula njengoba kuze kwathiwa kumele aye emtholampilo, basuke bey'misele indlela e-right. So, wonke umuntu vele uyama kulayini asithole isikhathi sokuthi asizwe. Ngicabanga ukuthi-ke, la mele wonke umuntu a-treat-we ngendlela efanayo.

UThabo kumele enze into eyodwa yena. Kumele aqhubeke azi treat-e njengomuntu osenhlelweni yokuthi angaba nayo i-COVID. Enze aphuze imishanguzo, aphuze amatiye ukuthi ahlezi i-temperature yakhe i-right, akhwarantine, ahlale endlini, enze yonke lento osuke yenziwe umuntu osuke kuthiwa unayo khona ezoba on a safe side.

Ngamazisa ukuthi umuntu ophuza utshwala, ngeke ngisho ukuthi akayindawo, kodwa ukuphuza utshwala kuyabuyiselana emuva empilweni. Ukuphuza utshwala kuyayiqeda imali, ukuphuza utshwala akukwenzi useyive imali, ukuphuza utshwala kuyayiqeda imindeni, ukuphuza utshwala akukho right. Ukuphuza kakhulu kahle kahle utshwala, so kumele abe ne-limit noma abiyeke nhlobo ukuze efune impilo yakhe ibe ibe sesimweni esi-right.

Uhulumeni angaqala afundise intsha ukuthi, ukuvimbela ukuzala akuyona into embi angafundisa ukuthi ukuvimbela inzalo kuyasiza ukuthi wenze uhlele umndeni wakho. Ingafundisa intsha afundise nabo abadala ukuthi bayeke ukugxeka intsha uma izama ukuhlela noma ukuvimbela inzalo.

Sawubona sisi nesi ngiyaxolisa bandla ukukuhlupha mara bese ngihlale isikhathi eside la bengicela ukubuza ukuthi, kusazomele ngilinde isikhathi esingakanani? Ngenhlonipho nje mama.

Ngingathatha umfundi ngim'suse kulaba abanye, noma kozakwabo ngiyohlala naye yedwa la esizoba khona sobabili. Mase ngimbuze kabanzi ukuthi ikephi inkinga nokuthi singasibone ukuthi singayilungisa kanjani inkinga azobe enayo.

Yebo, bakhona abaye bafike ngayo endaweni yangasekhaya and benza umsebenzi encomeka kahle kakhulu ngoba bafika bamhlekise ugogo babe friendly kuyena, bakhulume kahle. Bam'thobe benze yonke lonto, bamgeze kube yonke lento enhle akumele bayenze kumuntu emdala, bamukhombise inhlonipho. Zonke lezo zinto bayazenza ngingasho ngithi benza umsebenzi oncomeka kahle kakhulu.

Yebo, ngiyacabanga ukuthi ukubiza kwemithi kuwumthelela ukuthi abantu baqhubeke basebenzisa amakhambi. Lawa azogcina nawo eba limaza ngoba emakhemesi isibiza kakhulu imithi okungakwenzela ukuthi eminye imizi ayinayo imali, so bazothatha loku okwakushiwo okhokho babo nabo babengenayo imali mase bangathengi emakhemesi, baqhubeke namakhambi. Ng'cabanga ukuthi emakhemesi kumele bazame ukuthi bayehlise okungcono imali noma inani lokubiza kwemithi.

Umuntu eshonelwe mayesuke egeza ngokwesintu usuke ukususa isithunzi salo muntu osuke eshonile ngoba usuke ewumoya, esezoba umoya omubi lo osuke eshonile. So, yingakho kusuke kumele ageze ukuze amususe noma amvalelise.

Amakhambi esintu ngiyacabanga ukuthi ayasiza wona impela kakhulu, kodwa ngicabanga ukuthi asiza uma usuke ugule ngawo futhi ngako okwesintu uma wenziwe hlampe uwumuntu wagula ngokwesintu. Kuzomele lapho ayi ngiyacabanga ukuthi kumele usebenzise amakhambi esintu ukuze ulapheke ngoba imithi nemishanguzo yodokotela besimanje manje isuke ingeke ikusize yona. So udinga nawe ukuphindiselela ngokwesintu ukuze uzoba uzobangcono.

Angiwuzwa kahle umbuzo kepha ngicabanga ukuthi nokuze ubeke umuntu wakini omdala noma osemdala ekhaya lokunakekelwa. Ngicabanga ukuthi usuke uhlushwa izinkinga zemali noma mhlampe usuke ungakwazi ukumnika imishanguzo le ekumele ayidle ngoba hlampe usuke engekho ukudla, kungekho into ezoy'fica eswini. Kahle kahle usuke unenkinga yokuthi umnakekele, mase ke uyamyisa ekhaya lokunakekelwa anakekelwe.

Ngingamyisa emtholampilo noma ngimyise, la ezothola ezohlezi khona enikwa imishanguzo ngenkani noma ngimyise ekhaya lokunakekelwa.

Bengavula ama donation hlampe for abantu abadala, umuntu nomuntu akhiphe leyo madlana nje encane anakho. Umuntu-ke noma angakhipha into encane kangakanani kodwa uma ngabe abantu bebaningi leyo mali, ibaningi nayo ba-donate kogogo babakhudise, baphinde babahloniphe, babatshengise nothando ogogo asebekhulile nomkhulu.